Kgetho la ntlha ke palama, ke pagama sefofane ke ne ke tshogile. Ka gonne ke motho e leng gore ke tshaba, ke tshaba dilo tse di ko godimo. Ke ne ke tshogile thata fela. Ke ne ke fofela ko nageng ya China.

Ee, ke ka rata go pagama sefofane letsatsi lengwe. Mme go bua nnete fela ke motho yo e leng gore le nna ke tshaba sefofane. Ke na le go tshaba gore gongwe nako tse dingwe o ka fitlhela e le gore se sa wa. Ke na le le go tshaba dilo tse di ntseng jalo. Sefofane se nka ratang go se palama ke se se tswang mo Aforika Borwa se ya ko nageng ya Amerika.

Seo a tshwanetseng go se dira ke gore o tshwanetse a kgone go bona lekwalo la visa a kgone go dira le passport. Fa a fetsa o tshwanetse ke gore a reke ticket-e ya sefofane. Fa a fetsa o tshwanetse a tsamaye a ye ko lefelong la difofane a fitlhe a dule mo ditilong. Ka nako e e leng gore sefofane seo a se reketseng ticket-e se tla be se tloga a se tswa. O tla be a bidiwa a go tsena mo sefofaneng. Fa a fologa ko nageng ya Nigeria o tlile go fologa mo sefofaneng, a fete gape a dule mo ditilong a emele koloi e e tlang go mo tsaya.

Tiriso ya dibese ke bona e siame thata. Ga gona sepe fela se e leng gore ga ke se rate ka tiriso ya dibese. Ka gonne le fa dibese nako tse dingwe e le gore di kgona go dira motho gore motho a nne lata kwa a yang teng. Di bolokegile thata fela ga gona sepe fela se e leng gore ga ke se rate ka dibese. Gape se sengwe se ke se ratang ka dibese ke gore ditlhwatlhwa tlase, madi a o a duelang mo dibeseng a ko tlase, go na le sepalangwa se sengwe le sengwe se e leng gore o ka tswa o se dirisa ntleng le dibese.

Ka dinako tse dingwe o fitlhela e le gore mo o tshwanetseng o reke yone karata eo e e botlhale o fitlhela e le gore metšhini ya teng ga e bereke. Nako nngwe o fitlhela e le gore ga wa reka yo yo o neng o tshwanetse o e reke. Yanong seo e nna kgwetlho thata mo bathong bogolosegolo mo bagoding ba e leng gore, ka nako tse dingwe ga ba kgone le go bala.

Se se dirang gore motho e nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, ke fa a na le tirisano mmogo mo bathong ba ba palamang dibese. Motho wa teng a kgweetsa sentle ka lebelo le eleng gore le a laolesega. Motho wa teng a kgona go utlwisisa ka dinako tse dingwe. Bakgweetsi ba dibese ba ka thusa mo maitemogelong a a siameng a go ya tirong. Ba ka thusa ka go feta ka nako e e maleba e leng gore o ka se kgone go nna lata ko.

Dikotsi tse di ka diregang fa go na le seteraeke bogolosegolo fa badiredi ba dibese ba strike-a ke fa batho ba ba palamang dibese ba ka itemogela dikotsi. Gongwe dibese di fisiwa ba se kgone go fitlha ko ditirong ka nako. Batho ba ba yang ko tirong ba amega thata, ka gonne ba go nna lata go ya ko tirong. Nako tse dingwe ba itemogela e le gore ba feleletsa ba latlhegelwa ke ditiro ka ntlha ya go fitlha lata ko mmerekong.

Ke nagana gore ke ka gonne mokgweetsi wa be a dumela gore batho ba ba palamang bese ba bereka ditiro tse di farologaneng. O mongwe o bereka ka nako e rileng. O mongwe o bereka ka nako e rileng. Jaanong ga a batle gore ope a fitlhe thari ko tirong. Nka letela dipalangwa tse dingwe tse di tla a feta.

Nnyaa ga ke ise ke tsamaye ke seiwe ke bese gotlhelele. Ke dula fela ke ntse ke le ko ke ntse ke le mo nakong.

Bapagami ba amega thata, ka gonne ga ba kgone go fitlha ko ba yang teng.

Lebaka ya be e le gore ditsela tse dingwe ga di ditona gore bese e ka kgona go feta mo go tsone. Ditsela tse dingwe ga di a siama gore, bese e ka kgonang go feta mo go tsone. Ke ka mokgwa o e leng gore dibese ka nako tse dingwe di feta fela mo ditseleng tse di tona.